Omakhalekhukhwini noma lamapulatifomu akomakhalekhukhwini asiza kakhulu ekuthumeleni imali emakhaya. Ngoba kuqala bekumele uze ulinde umuntu oya emakhaya khona ozom'phathisa le mali, noma uye ezitolo, uyobamba ulayini, lokho okuba inkinga ezimeni eziphuthumayo emakhaya. Kanti manje usuyakhona ukuthi uvele ufake nje imali emakhaya, uthumele imali emakhaya, usendlini ulele. Futhi lamapulatifomu abukeka asazothuthuka kakhulu ngoba elokhu ebangcono nje ngokuhamba kwesikhathi.

Amabhange nawo ayeye abuke, ayeye abuke isevisi yabo ukuthi inkulu kangakanani, noma inhle kangakanani. Futhi kanti nenzuzo nayo ibalulekile. Kodwa nabo futhi babiye babheke, babheke ukuthi ingozi engakanani esuke bayithatha ngawe. Lokhu ebakubiza nge-risk assessment factor kanti nanezivumelwano zabo zama-overdraft esuke bakunikile ngaphambilini kokuthi usayine noma wenze ini noma ibhizinisi nabo zisuke zikubeke kwacaca ukuthi zizobe zikukhokhisa kangakanani.

Le engiyizwayo-ke akusiyona into enhle nenze, ngoba lamabhange ehlisa lezimali, noma lezintela ezihambisana nenzuzo yamakhasimende yabo, kodwa le ey'hambisana nenzuzo yabo njengebhange, noma ibhizinisi abayehlisi. Okusho ukuthi abasicabangeli thina singamakhasimende abo, kodwa bazicabangela bona, njengebhizinisi kuphela. Okusho ukuthi sesingabeka izimali zethu ezingaka, ebazothiphinde benze ngazo imali, kodwa thina bangasiniki lutho, ngemuva kwesikhathi esingaka.

Ukufaka kwesimangalo somshwayilense akusiyona, akusiyona into elula ngoba isuke nenhliziyo yakho ibuhlungu ngenxa yokushiywa, ngenxa yokushiywa kwengxenye lomndeni uma kuwukuthi umshwayilense omayelana naleyo nto. Kodwa khona ukufakwa komshwayilense isuke kunesimo esibi esikuvelele. Ebese nabo laba bomshwayilense baphinde beze futhi nokukhuluma, bese benza izinto zibe nzima kakhulu uma sebafuna nilokhu niphikisana, engathi akusiyona imali yakho, engathi akusiyona into enanivumelane ngayo, nisasayina, nisayiqala leli bhizinisi leli.

Kanti-ke kubaluleke kuwo wonke umuntu. Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi imali engiyikhiphayo iyahambiselana yini nemali engiyitholayo mina, noma imali engiyiholayo. Lokho kungasiza uma unezinsiza zakho zemali, kungasiza wazi ukuthi uma ngikhiphe imali engaka, ngizokhona ukuziphilisa ngale mali engaka esele inyanga yonke, ngikhone futhi nokubeka imali engaka. Zibaluleke kulo lonke uhlobo lomuntu, noma unemali eningi noma uthola imali encane.

Ukulahlekelwa imali akuyona into elula. Kunzima ngempela ngoba sengibeke isikhathi sami, ngabeka nemali eningi ku-forex. Manje ngezimo nje lezi esezenzekalayo, iya ngokuya iya ncwila i-akhawunti yami ya-forex. Kodwa-ke, ziyenzeka lezinto, ziyenzeka ngempela. Ngelinye ilanga kuhamba kahle, ngelinye ilanga akuhambi kahle.

Le i-akhawunti yami esengihlale nayo isikhathi eside, sisebenzisana kahle, ingisiza ukubeka imali yami, kodwa-ke akusenani, akusenani ngoba isigcino ngikhona, ngoba isigcino ngisizakele akusenani. Ngiyabonga ukusizakala, ukuvala i-akhawunti, noma nje kungekho lula ukushintshelwa yisevisi esikhathini esingaka esesisebenzisane kahle. Kodwa-ke ngiyabonga ukusizakala, ngivale le akhawunti.